Eyokuqala kukuba kulungiswe iindlela ezizayofikelela eluntwini elusemaphandleni. Okwesibini ibe lukhuselo kanye okanye ukhuseleko kubasebenzi kumagosa karhulumente ngokwecandelo lezempilo. Njengoko bebethanda ukuba ngamaxhoba nto leyo eyenza kube nzima ukufikelelisa iinkonzo zikarhulumente. One, ngokwenxa yezendlela ezingekho semgangathweni. Two, nokhuseleko kumagosa nakumagosakazi karhulumente.

Hayi, isiNtu asimvumeli. Umntu uye olulelekwe emveni kokubana esandofumana isehloko okanye emveni kobana uba kubhujiwe, isandoba ngumphanga. Okanye umntu emveni kobana elimele uye aqale ke ngoku athini, afumane uncedo okanye olulekwe.

Ewe, ndakhe ndadibana nemeko entle, ekumila kunjalo. Umncedi, igosa elalingumncedi kwezempilo, ipharamedikhi ngelasemzini yayisa, yayiwazi umsebenzi wayo. Ngokokubana ngenxa yobana kula meko sasikuyo, kulaa ngozi sasisikuyo yayifunisa umntu ozokhawuleza asiphe uncedo, oqinisekileyo, owaziyo umsebenzi wakhe yaye umntu onomonde. So ke ngoku elaa gosa lalinomonde, laliwazi umsebenzi walo and lalisonga ixesha ukuseyiva okanye ukuphilisa okanye ukonga imiphefumulo yethu .

Oogqirha bathanda ukujonga kum kowasetyhini okhulelweyo iiphresha neeswekile. Bajonge nokubana ingaba bekulungele into yokubana ubeleka nini, nezinye ke izifo ezinjengesifo sikagawulayo nokutsalwa kwamagazi.

Ewe, ukhona umba endiwaziyo owezempilo. Mase ndisebenzisa lo mzekelo wabasebenzi abangootata okanye abangamadoda. Umzekelo abasebenza ngodaka okanye abasebenza ngograyinda amadonga betyhubhisha umbane, bathanda ukuba nee-TB, bathanda ukukhohlela. Umzekelo abaqeshi ke ngoku baye bazame ukubaphephisa ngokuba banikeze ii-PPEs, izikhuselo ezinxitywayo. Kangokuba abanye abaqeshi bade babafake nakwii-medical insurances ngokwelasemzini.

Ukubaluleka kokululekwa ngokwezengqondo kukukubana uzama, kuzanywa ukubana iphume kancinci kancinci yonke, lonke olu xinzelelo lalaa meko iye yenzeka. Iyakoluleka, iyakuvula, iyakomeleza into yokubana nabo ezaa zifundiswa okanye aba gqirha zolulekayo zijonge imeko okuyo into yokubana ingaba khange ufumane luchaphazeleko na, ngokokubana kuthiwa ke yi-counselling ngokwasemzini. Xa ukhanselishwa khange ufumene kulimala nokuluza i-memory na, bakwazi uba bakujonge.

Ndicinga ukuba ingcali yezokutya yeyona ezokwazi into yokubana ikucacisela ngakumbi nakweminye yemibuzo efanele ukuba uyibuza kodwa ungayibuyizi ngokuba ungaqondanga. Yena mntu onolwazi oluphangaleleyo uzawukwazi ukukuxelela nezinye iindlela. Nokutya thizeni efanuba ukutye nokungakutyi ngokokuhlola ngokokuhlola umzimba lo wakho uba ungumzimba onjani. Kuzawuba lula kwi-dietician kuba izawukuhlola nokuhlola. Kwi-intanethi uzawufumana ulwazi, ngelinye ixesha ungabi nantlahla yakuhlolwa.

Ewe, ndiyayazi. Kufuneka ujonge indawo yokubalekela ekhuselekileyo, ngelasemzini ekuthiwa emergency exit.

Ndicinga ukuba eyona nto ezokwakha urhulumente wethu kukubana abambe i-statistics ngolwasemzini. Azi inani labantu abanee-chronic conditions, azi abantu abongezelekileyo kwelaa nani ebelazi labantu abanee-chronic conditions. Azi kwisixeko esithile into yokubana ujongene nabantu abangakanani rhoqo ngenyanga ze andule ukubapha iideyithi ezahlukeneyo zokubana bathathe amayeza e-chronic disease, yaye andise nabaqashwa ngokweendawo. Kube khona amagosa azawulungela nomelana nojonga inani mihla nezolo yabantu abanee-chronic conditions nokubanzi bokubana akhe ii-clinics ngokwezixeko yenzele kungabikho xinzelelo.

Hayi, andinokulisela kuba andiye, andinokulithemba kuba andinokuba nasiqinisekiso into yokubana saphruviwe yimiseko karhulumente, eaphruva ngokwelasemzini onke amachiza namayeza asetyenzisiwayo kweli loMzantsi Afrika. Ingase ndibe nobungqina bokubana liphruviwe na eli yeza ngabahloli, into yokubana lilungele into yokubana ndingazisela, lingandiphalisa na.

Iziphumo ezilungileyo ezimayelana nokugonywa, okokuqala siyakhusela ekubeni kwisifo uba usifumane eso ugonyelwa sona. Yaye ukhusela wena, usapho lwakho nabantu aba okufuphi. Eminye imiphumela emibi yeyokubana abanye abantu imigonyo iyathanda ukuza ngesitofu, abanye abantu bayoyika ukutofa. Kwabanye ufumanise ukubana funeka atofe kude kube kabini ngenxa yesimo sodalwa komzimba wakhe.

Kungakokokubana ngakumbi kubantu abayele, umzekelo ii-chronic conditions, kube needeyithi abaya ngazo kwenziwe laa nto kuthiwa yi-awareness in communities ngokwelasemzini, kubantu into yokuthi makuyiwe ngemini ethile. Xa une-chronic disease ethile kuyiwa ngemini ethile ne ethile ukwehlisa ke ngoku inani labantu abaya kwiindawo zezibhedlele zikarhulumente. Ndicinga ubana nokokubana abantu kube khona amagosa azawukwazi uba umntu xa esangena emnyango aziwe into yokubana fanuba abheke kweliphi na icala ngakumbi kubantu abadingi imejensi.